Mina angikaze ngibanjwe inkunzi, kepha khona engimaziyo owayexoxa ngodade wabo owehlelwa inkinga, wabanjwa inkunzi esebenzisa zona izimoto zezinkampani zokuthutha. Uthi lowo wahamba naye imoto yashona kwindlela ekungayona ayekade ebize ukuthi bazoshona kuyona. Kanti izothi isifika lapho imubambe inkunzi yokuthi akhiphe imali esebenzisa umakhalekhukhwini wakhe. Base bethatha nezinto ayeziphethe ezinye eziyizimpahla.

Amanani amabhasi ahamba amabanga amade wona asenyukile uma ngabe uqhathanisa nakuqala. Ngoba unyaka nonyaka, amanani wona ayanyuka, kepha uma ngabe ngiqhathanisa izinkampani ezihlukene zamabhasi. Ngiye ngibone ukuthi amanani awafani ebese ngikhetha lena engiyibonayo ukuthi ijwayele ukuthi ithwale abagibeli babe safe, kanti nenani lakhona ngingakwazi ukuthi ngilikhokhe.

Mina ngingacela ukubuza ukuthi, yiziphi izinombholo esingazisebenzisa njengamalunga omphakathi ukuriphotha imigodi le evulekile ama-potholes. Okwesibili ngicela ukubuza ukuthi, umgodi uma ngabe usuriphothiwe, ukuthi nanku umgodi endaweni yangakithi, usunezinsukwana impela uvulekile. Ingabe uvalwa emva kwesikhathi esingakanani? Okwesithathu, ngicela ukubuza ukuthi kwenzakalani ngayo i-budget yezokuvalwa kwemigodi uma umgodi ubukade uvaliwe? Isibonelo, ngesonto elidlule kwana izimvula ngempelasonto, hawu! Nanku umgodi futhi usuphinde wavuleka. Kwenzakalani?

Umnyango wezokuthutha ungaqinisekisa ukuthi abashayeli bamatekisi bayayithobela imithetho yomgwaqo ngokuthi, babe nje nesikhathi abazoba nemikhankaso nayo no-association bamatekisi, kanye nabashayeli. Ukubafundisa, nokubagqugquzela ukugcina imithetho yemigaqo. Baphinde baqhubeke nokusebenzisa amakhamera azokwazi ukuthi abheke ukuthi isipidi abasisebenzisayo ngabe siyisona yini esifanele emgaqweni. Baphinde babe nemikhankaso lapho bazobe bebheka khona izimoto ukuthi ngabe umshayeli unawo wonke yini amaphepha ayimvume adingekayo ukuba abe semgaqweni. Kanti nemoto yakhe ikulungele yini ukuba semgaqweni ilayishe abagibeli.

Ukubambezeleka kwesitimela kudalwa ukuthi, kube nemizila engasebenzi noma kube nomzila owodwa. Lokho okwenza ukuthi uma ngabe kunengozi, bese kuba nokudileya ngoba esinye isitimela kumele silinde esinye ukuze zikwazi ukuthi zidlule ngendlela ekuyiyona yona. Enye into ebambezelayo, uma isimo sezulu singekho right, ngoba lokho kuyaphazamisa ukuhamba kwezitimela. Enye into abambezelayo, amasiginali angasebenzi kahle ngenxa yaso isimo sezulu, noma ezinye izinto eziyimbangela yakho lokho. Kungalungiswa ngokuthi imizila ihlezi yandisiwe ibe right, noma ilungiswe esuke ingekho right.

Owami umbono uthi, yize likhona idlanzana labashayeli bamatekisi abawulandelayo umthetho, kepha bakhona abaningana abangawuladeli. Ngoba kuyenzeka nje, ngenze isibonelo ugibele itekisi izinsuku zilandelana mhlambe zibe nhlanu, kulezi nsuku ezinhlanu uthole ukuthi, ezintathu zazo beku abashayeli nje abangawulandeli umthetho. Kanti futhi enye into eyenza ukuthi kube njalo yingoba kuba nezingozi, eziningi ezibikwayo, ezisuke zidalwe hhuye hlampe umshayeli wetekisi. So baningana abangawulandeli umthetho.